Ka gore madi ano a a tsamayang a tswa mo forex a tsamaya e le gore ke madi a mantsi tota fela se nka tlang ka se dira ke gore ke nne le kitso e tletseng gore ga ke tsamaya ke kry-a madi ano, di tšhono tse e leng gore di teng tse e leng gore n ka beeletsa mo tsoneng dikamponeng tse e leng gore ke tsa kontle e ka nna tse feng. Gape le gore ke tsamaye ke a busetsa teng gape mo forex gore ke tsamaye ntse ke a oketsa gore le kamoso e be ke ntse ke itse gore ke dirile gape a e leng gore a fetile a e leng gore ke a gapile, mme gape tota ka gore ga ana tsholofetso ke nka batla gore ke ipeele teng mo e leng gore ga e se teng mo forex-eng.

Ke nagana gore batho ga ba kgatlhegele go itse ka ditlhwatlhwa tsa madi, ka gore di nna di fetoga nako le nako. Gompieno o ka tla wa nagana gore tlhwatlhwa ya madi e ile kwa tlase kante kgantele e ile ko godimo, jaanong batho ga bana nako ya go tlhola ba ntse ba batlisitse ka nako tsotlhe gore gompieno kgotsa kgantele tlhwatlhwa e eme jang ya madi ke ka moo se irang gore batho sa nna le nako ya go ira dipatlisiso tseo.

Sa ntlha se o tshwanetseng gore o se dire ke gore o leletse banka ya gago gore ba kgone gore ba emise yone karata ya gago gore e ka tswa ya dirisiwa ke motho mongwe, mme fela ga wena o nale tšhono eo ya gore o kgone gore o e emise o kanna wa tsamaya ebile elegore wa emisa yone karata eo e seke ya berekisiwa ke ope. Mme fela o tshwanetse gore o dire gore o itse gore karata ya gago e bolokesegile ka dinako tsotlhe, ka gore bone ba ba tsamayang ba ntse ba utswa dikarata ba ka kgona go nna le yone tšhono gore ba ka fitlhelela lone ledi la gago.

Pharologano e tona magareng ga tsone ditlamo tse e leng gore di ka fa molaong ke gore tsone di tsamaya di ntse di ikwadisitse le NCR e e tsamayang e itsagale ka National Credit Regulator ke e mo e tsamayang e thusa bone batho ba ba tsamayang ba ya go adima ka madi ko tsone ditlamo tseno. E le gore ga e le gore ga ba kgone go busa madi ao ba itse gore ditshwanelo tsa bone di sireletsegile. Mme bone batho ba ba adimisanang ka madi ao ga nkitla ba ira tse e leng gore ga di mo molaong. Mme batho bone ba ba tsamayang ba adima ka madi ba tshwanetse ba netefatse gore ko ba adimisanang ka madi teng a ditlamo tseo di ikwadisitse le NCR gore ba itse gore ba ba mo molaong ebile ba tsamaya ba sireletsegile.